A si kanzhi hune nda dzulela u ṱalela mitambo ine nda i funesa, fhedzi ndi a kona u ṱalela luthihi after miṅwedzi miraru ngauri ndi na khonani ine ya funa bola, I a ḓa i tshi ndzhia ri tshi ya vhugalatenga ho tambela bola so ra vhona bola roṱhe ra takalela roṱhe. Ndi fhedza na nṋe ndi tshi nanga thimu, zwa zwino nda ndo nanga Kaizer Chiefs ndi tshi kho fhedza ndi kho vhona yone . Ndi ngari mutambo u ne nda khou funa zwa zwino ndi bola ya milenzhe ndi vhou pfesesa nyana ngori khonani yanga ukho nṱalutshedza uri bola i tambisa hani yo bvela nnḓa hayani vhupo garaṱa ya yellow uvha wo ita hani.

Nṋe ndi vhona ungari vhaswa vha ḓi dzhenisa kha kha zwa mitambo zwi nga thusa vhukuma, vha nga si tshavha na tshifhinga tshau ita zwa zwikambi na zwidzidzivhadzi ngouri tshifhinga tshinzhi tshavho vha ḓo tshi fhedza vha khou ita dzi nḓowenḓowe vha kho tamba na vhaṅwe. Zwiṅwe hafhu zwi dovha zwa ita uri vha si ḓi dzhenise kha kha zwa u tswa kha vhugevhenga ho imaho ngauri ngauri vha ḓo vha vha si na tshifhinga tsho ṱwa vho dzulela vha khou ita maano au ita zwithu zwo bvaho nga nnḓa ha nḓila. Ende muthu o no ita dzi nyonyoloso o no ita dzi ndowendowe u vha na muhumbulele wavhuḓi vhuluvhi hovhu vhuya vhuya tshintsha ha thoma u humbulela nga nḓila ya vhuḓi. So, ndi pfha uri vhaswa vha ḓi dzhenisa kha zwa dzi bola na mitambo zwi ngavha zwithu zwa .

Ane nda mufunesa ndi mutambi wa rugby ndi Bryan Habana ndi tshi thoma u ta, u ṱalela rugby Bryan o vha a ene cap, mukeputeni wa rugby ya fhano Afrika Tshipembe. Zwa ita uri na tshifhinga tsha hone ya wina na na khaphu ra ḓo.

Thi tami hu tshi vha na mitambo tshikoloni tsha hashu yo no nga u pose misevhe na mini na mini, ngauri i vhonala i mitambo ya khombo vhukuma ende thi ṱoḓi u vhona ndo vhea vhatshilo ha muṅwe ṅwana na muṅwe mugudisi khomboni naho u tshi vha wo pfumbudziwa uri u posisa hani. Phoswo dzi a itea ende a thi ṱoḓa u dzi vhona dzi tshi itea wavho sala wo ḓi huvhadza wa vho ḓi wana u khou tshila kha wheelchair vhutshilo hau hoṱhe kana wo huvhadza muṅwe ṅwana naho kana wo fhedza wo haṱulwa vhutshilo havho hu so ngo ḓi imisela. I ngavha i mitambo yo no nga frisbee na u posa misevhe a thi itami u i vhona tshikoloni tsha hashu na luthihi

U wina pfhufho musi vhana vha kho tamba zwikoloni zwi a vha ṱuṱuwedza vhukuma, zwi ita uri vhaḓi wane vha tshi ita dzi ndowendowe nga maanḓa, uri vhaḓi wane vha kho pfufhiwa zwi vha ṱuṱuwedza uri vhapfhe vha wa nṱha vhapfhe vha kho livhuwea vha pfhe vha vho hulisea, izwi zwi ita uri vhana vha nyanga u ita zwinzhi na u fhirisa, u pfhufhiwa zwia ṱuṱuwedza nga maanḓa nga maanḓa ende vha tshi pfufhiwa ndi hone vha tshi nyanga u ita zwihulu zwo no fhirisa vha tshi ita zwihulu zwi no fhirisa vha tshipfhufhiwa vha pfha uri vha nyago u to itesa zwihulu zwino fhirisa zwino fhisesa, so u pfhufha ndi zwa ndeme ende ndi maga a vhuḓi ano sumbedza vhuthu nga ngomu hao.

Mitambo i thusa vhaswa uri vha dzule vha na mivhili yo linganelaho, ngauri muthu ano dzhenelela mitambo hana tshifhinga tsho ṱwa o dzula ḓuvha ḽoṱhe, u a vuwa a ita nyonyoloso naho i si nyonyoloso khulu nyonyoloso ya vhuḓi yo imaho ngauri, zwinwe hafhu futhi ndi zwa uri muthu o no tamba mitambo ha ḽi tshiṅwe na tshiṅwe tshine a tshi wana. Mutambo wo imaho ngauri a u ḽi zwiḽiwa zwo imaho ngauri, ende zwi ita uri muvhili wau u sale u kha u kha tshivhumbeo tshavhuḓi, zwa ita uri u si sokou vha na dzi zwithavhani u tshi khou gidima, ezwo zwi thusa uri u vhe mutambi wa khwine ende u vhe na mutakalo

Nṋe ndi vhona u nga ri arali ha ngavha na masheleni mitambo ya vhakegulu i nga ḓala, ngauri vhakegulu vha fanela u ita dzi ndowendowe uri marambo avho a si vhaisale, ri nga engedza miṅwe mitambo ngori ahuna mitambo minzhi vhuponi hashu hu tovha na mutambo wa bola ya milenzhe na mutambo wa bola ya zwanḓa, so arali ra ngavha na masheleni hunga engedzwa mitambo i nonga u bambela, hu nga engedziwa mitambo yo nonga thenisi, golofe, uri na vhaṅwe vhane a vha na dzangalelo lo tamba bola vha kone u ṋanga ine vha i takalela vha tamba. So arali masheleni anga vha hone hu ngavha na mvelaphanḓa khulusa khulusa vhuponi hashu siani ḽa mitambo.

Arali thimu ine nṋe nda i funa nda i sapota ya nga wina khaphu khulwane, ndi nga ṅwala tshirendo, tshirendo itsho ndi nga tshi ṅwala nda dovha nda to tshi imba uri tshi lidziwe na kha dzi radio avho vha sa koni u vhala, vha sa vhoni kana avho vhaaluwa vha zwi vhone uri nṋe ndi a ḓi kukumusa nahone ndi a ḓi hudza nga thimu yanga. Ndo tshi ṅwala itsho tshirendo nda lwa nga nḓila dzoṱhe uri tshipfhiwe tshi ḓivhiwe kule na tsini ndi nga lidza mavuvuzala nda ṱavha mikosi nda pembela nda i fhululedzisa nda dovha nda renga na tshikipa nda tshi ṅwalisa uri thimu yanga khulwane yo wina ndi kho to itela u sumbedza dakalo ḽine nda vha na ḽo ngauri u amba uri ndi na dakalo ḽihulu zwivha zwi songo lingana u fhirisa zwi sumbedza

Mitambo ya kha inthanehte, a i ngo lugela muvhili wa muthu tshoṱhe nga uri i ṱuṱuwedza vhubva. Ndi yone ine ya khou ita uri ri vhe na vhathu vha mivhili mihulu yo kalulaho fhano Afurika Tshipembe. Nga uri vhathu vha dzulela inthanethe, vha vha vha khou ita zwa dzi gaming ḓuvha ḽoṱhe, vha sa iti na dzi nyonyoloso. Zwi sala zwi tshi ita uri vha lwale na malwadze anea a dzi mbilu.

Mutambo wa inthanethe une vhathu vha u funesa, ndi live stream. Nga uri vha vha vha khou ita vhukonani hanefhaḽa kha inthanethe, vha tshi khou vhonana, naho vha vha vha mashangoni o fhambananaho kule na kule. Fhedzi live stream i vha i ita uri vha pfe u nga ri vha tsini na tsini, i zwo zwi ita uri u vhe mutambo une vhathu vha u funesa kha inthanethe.

Ndo no ḓi wana ndi khou tamba vidio game, fhedzi a thi ngo pfa ndo to ḓiphiṋa vhukuma, vhunga hovha hu lwo u thoma ende ndi sina tshenzhemo nazwo. Zwone ndo pfa zwi tshi ita uri na maṱo a nga a vhe a tshi vhavha ngo uri ndo ṱwa ndo donulela ḓuvha ḽoṱhe na we nda vha ndi khou tamba naye. Zwa ita uri ndi pfe uri na vhuluvhi hanga, ho neta vhukuma.

A thi thu vha na tshenzhemo khulu vhukuma zwi tshi ḓa kha u tamba vidio game. Fhedzi tshifhinga tshine nda tamba ndi pfa vhuluvhi hanga ho neta musi ndi tshi fhedza, nda dovha hafhu nda pfa na zwanḓa zwo neta nga u puṱedza puṱedza mitshini ya hone, na maṱo haya ndi pfa a tshi zazamela vhukuma.

Musi vhathu vha tshi nyanga u tamba dzi game kha inthanethe, huna huṅwe ho no pfi Life Committee, vha nga ya hone. Kana vha ya vha phuresa huṅwe vha ho no pfi live stream naho vha nga ya hone kha inthanethe, vha kona u tamba dzi game dza vho, kanzhi vha dzi tamba online.

Nṋe ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha tambe Stream Sports Internet, cause zwi ṱuṱula muhumbulo, ende zwi ita uri zwi ṱu, zwi ita uri muthu vhuluvhi ha muthu vhu kone u fokhasa.

Musi ni tshi khou tamba game kha inthanethe ni vha ni khou shumisa zwithu zwi nonga computer, na dovha hafhu zwa toḓa na data dzaṋu ini muṋe.

Nṋe ndi vhona zwi songo fanela uri muthu a dzule o komolela tshikirini tsha nga ṅwambo wa game, nga uri zwi vha zwi khou vhaisa maṱo, zwa dovha hafhu zwa vhaisa na muhumbulo.

Tshifhinga tshe nda vhuya nda ḓi wana ndi khou tamba game kha inthanethe. Ndi tshifhinga tsha musi ndi tshe muṱuku, hanefha mavhengeleni he ra vha ri tshi tou panga one rannda, wa tamba huna huṅwe hune wa ri u tshi swika, ha vha huna bosso, u tshi tea u lwa na ḽo heḽia bosso. Ḽi tshi pfi ha na ḽi, is either ha na Vegita kana Gouku. Wa lwa na ḽo, wa lwa na ḽo, wa ḽi kunda wa kona u ya kha iṅwe level. U tshiya kha iṅwe level kana kha vhuṅwe vhuṱa, u tshi takala nga maanḓa. Ndi tshifhinga tshe nda vhuya nda ḓiphina musi ndi khou tamba game kha inthanethe.

Vhana vha vhuponi hanga, ha hashu vha tamba mitambo yo nonga duvheke. Vha tamba mitambo ya nonga na vho malende, tshikona, tshifasi, vha dovha vha vha vha khou imba na na tshigombela tshi zwe zwi.

Mitambo ye nda tamba musi ndi tshi khou aluwa ndi bola. Ndi bola ya milenzhe, na bola ya zwanḓa, na bola iṅwe ye ya vha i tshi pfi duvheke, na tshiphaho, na nzambo, na muḽenze. Ndi mitambo ye nda vha ndi tshi tamba nga maanḓa, ngo uri ya tshi ita uri ndi si dzule fhasi, ndi vhe ndi khou fhufha fhufha, ende ndi zwe nda vha ndi tshi funesa zwone sa ṅwana.

Mitambo ine nda vhona unga yo fhiriselwa kha mirafho miṱuku na iḓaho tshifhinga tshoṱhe, ndi vhona ungari ndi mutambo wo nonga uḽu na nzambo, ngo uri vhuponi ha hashu vhana vha kha ḓi u tamba nga maanḓa, na zwikoloni zwa vhuponi ha hashu zwi, i khou tambiwa nga maanḓa, na bola ya milenzhe. Ndi mutambo une ndi khou vhona uri u khou fhiriselwa na kha mirafho miṱuku na iḓaho.